Ukuze uqinisekise ukuthi inethiwekhi yomphakathi ye-Wi-Fi isemthethweni futhi iphephile, hlola ukubethela okuphephile njenge-WPA two, qinisekisa ukufaneleka kwe-network nabasebenzi futhi ugweme ukufaka ulwazi olubucayi olufana namagamamfihlo noma imininingwane yasebhange.

Cha, akusiwo wonke amanethiwekhi avumela idatha elingasetshenziswanga ukuthi lidlulele kwinyanga elandelayo, kuncike kunqubomgomo yomhlinzeki. Ngakho-ke, kubalulekile ukuhlola imigomo ngaphambi kokubhalisa.

Kubalulekile ukucabangela izici ezifana ne-warranty, inqubomgomo yokubuyisela, ubuyekezwa kwamakhasimende, iziqinisekiso zomkhiqizo, nesithunzi senkampani. Qinisekisa imigomo yesevisi ecacile, futhi uhlole imithetho yokuvikela abathengi endaweni yangakini.

Ama-platform-i akhuthaza ukubambisana ngokunikeza izici ezifana nezinhla zokudlalayo ezabiwe, ukuhlanganiswa kwenkundla yezokuxhumana, izinkundla zezingxoxo, nokusakaza bukhoma. Okuvumela abalandeli bomculo ukuthi baxhumane, babelane futhi badale ndawonye.

Ngingacwaninga izinto ezithandwa ngabalaleli bendawo, ngikhethe izihloko ezifanele, ngimeme izivakashi ezaziwayo futhi ezithandwa ngabantu. Njalo ngihlele ifomethi efana nale. Ngingaqinisekisa futhi uku-promote-a okuqinile, ukubandakanyeka komphakathi kanye nokuhlela okucacile ukuze ngihehe abalaleli.

Ukunikeza i-Wi-Fi yamahhala ezindaweni zasemakhaya kuzosiza kakhulu abafundi ukuthi bafinyelele ekufundeni nasekucwaningeni ku-inthanethi. Kuyilapho futhi abantu abasha bengase bayisebenzisele ukusesha imisebenzi, ukuthuthukiswa kwamakhono, nokuxhumana nabangase beqasheke. Kuthuthukiswe amathuba kanye nokuvala ukuhlukana kwedijithali.

Izindaba zasendaweni emsakazweni womphakathi zinikeza abalaleli izibuyekezo ezifika ngesikhathi ezifanele mayelana nomphakathi wabo njengemicimbi, izinkinga, nezimo eyiphuthumayo. Okubasiza behlale benolwazi futhi benze izinqumo ezingcono ezithinta ukuphila kwabo kwansukuzonke.

Umzala wami kungafanele acabangele ukugunyaza kwesifundo, ukuzibophezela kwesikhathi kanye nesitayela sokufunda. Ukuze azilungiselele kufanele aqinisekise ukufinyelela kwe-internet okuthembekile, ahlele isikhathi sokufunda esigcinekayo, futhi ahlale eqondile ekulawuleni izifundo zakhe.

Izinhlelo zokusebenza zithuthukisa ukuxhumana nokusebenzisana ngokunikeza imiyalezo yesikhathi sangempela, ukwabelana ngamafayela, ukulandelela ama-phrojekthi nenkomfa ngevidiyo. Okwenza kube lula namathimba ukuthi ahlale exhumekile futhi ehlelekile.

Umsakazo womphakathi udlala indima ebalulekile ngokuhlinzeka ngezindaba zasendaweni, ezokuzijabulisa, imfundo, kanye nenkundla yamaphimbo omphakathi. Ikhuthaza ukuxhumana komphakathi, iqwashisa ngezindaba ezibalulekile, futhi isekele usiko lwendawo, iqinise ukusebenzelana komphakathi.

Izikhangiso zomsakazo ezisebenzayo zamabhizinisi endawo kufanele zicace, zibemfushane, futhi zihehe. Gxila kakhulu ekubizelweni esenzeni, ugqamise izinzuzo ezibalulekile, usebenzise izithenjwa zasendaweni, futhi ugcine ithoni ixoxa futhi ihlobene nabalaleli.

Ukuze uqinisekise ukuvikeleka ku-Wi-Fi yomphakathi sebenzisa i-VPN, gwema ukungena kuma-akhawunti abucayi, futhi uqinisekise ukuthi ama-website abethelwe. Bese ugwema ukufaka imininingwane yakho siqu noma yimininingwane yasebhange ngenkathi uku-network yomphakathi.

Inkundla le izonikeza ukuxhumana kolimi lwasendaweni, imiyalo yezwi, nokuqukethwe okuqondene nesifunda okuzokwenza ubuchwepheshe bufinyeleleke kalula. Izophinde ivale imingcele yolimi, inikeze abasebenzi amandla okusebenzelana ngokuzethemba, futhi yandise ukufaka kwe-digital emphakathini.